Amakrwala anokunceda ngokuba kubekho amaxesha neendawo, namaqumrhu, forum, zokuba afundiswe ukuba eli xesha lobukrwala lixeshana njee elincinane nelodlulayo ebomini. Kwaye kubalulekile ukuba bamkelane bonke ngohlobo abangalo.

Indima yeeNkosi ibe kukulawula imihlaba nokuzisa imithetho kwizixeko okanye izithili zawo. Ngoku ke loo nto itshintshile ngenxa yokutshintsha kwamaxesha. IiNkosi azisenawo amandla azo kakhulu kwiindawo esihlala kuzo.

Ulawulo lobunkokheli bemveli lunganceda kakhulu ekuphuhliseni uluntu ngokuba luzise iinkonzo kwaye lufundise ngeendlela ezintsha neendlela eziphucukileyo zokuphucula imeko yokuhlala yabantu.

Ukunceda ukugcina uphuhliso wobugcisa bentsimbi namaso kule mihla kungasetyenziswa amakhasi ezonxibelelwano ukubukisa ngala maso nokubukisa ngobu bugcisa beentsimbi. Loo nto ingenza ukuba ifikelele ebantwini abanintsi kwaye ifikelele nakubantu bamanye amazwe.

Kufanele abe neentsimbi, irhali kunye nenaliti.

Xa umama egqiba ukubeleka uhlala kunye nomntwana kwigumbi elibucala ehleli noomama abadala abamhoyayo, bemlungiselela kwaye bemncedisa ukugcina umntana.

Iintlobo zefenitshala abantu abantsundu ababezenzela zona kudala zingasabonakaliyo namhlanje zizingqusho, iifatyi, ilitye lokusila, kunye nesitulo sodaka usoze.

Injongo ephambili okulobolisa kubazali bentombi ecelwe umtshato kukuba kwakhiwe ubuhlobo nelo khaya bandisela kuyo intombi yabo. Kwaye kukubulela kubazali bentombi ukuba beyikhulisile kwaye ngoku ihamba iyokwandisa elinye ikhaya.

Ibinzana elithi Rainbow Nation kum lithetha ukuba singabantu abamnyama nabamhlophe, zonke iintlanga singabantu baseMzantsi Afrika.

Ukufunda kwisikolo esinabafundi abaphuma kwiilwimi neentlanga ezingafaniyo, kuyabafundisa abantwana ukuba bakhule bebamkela abantu abangafaniyo nabo ngoba bahlala kunye, badlala kunye, bafunda kunye, batya kunye. Batsho babone ukuba zininzi iindidi zabantu ezikhoyo ehlabathini kwaye bonke bayafana, akukho mehluko.

Sikhe sachatshazelwa bubusela ekhaya apho kwavulwa ubuhlanti bukatatomncinci ngobusuku kwabiwa iibhokhwe kunye neegusha zakhe. Loo nto ke yasichaphazela kakubi ngokuba utatomncinci waya wagula akaphila emva koko.

Imvume yesiXhosa endiyithandayo nguNathi. Iingoma zakhe zinika umdla kwaye ziyakhuthaza, kwaye zincedise ekubeni umntu asithande futhi asikhuthalele isiXhosa.

Iingenelo yokufuya ezilalini incedisana nabo bafuyileyo ukuba bakwazi ukuthengisa imfuyo yabo baze bafumane imali. Bakwazi ukuxhela bafumane inyama. Bakwazi ukusenga futhi bafumane ubisi.

Umahluko phakathi kobugcisa beentsimbi bakudala nabale mihla izinto ezifanayo luhlobo lokwenziwa. Izinto ezohlukeneyo yimibala ngemibala eminintsi kule mihla eyayingekho kudala.

Ndikhe ndajamelana nengxaki yezothutho emaphandleni, kukungabikho kweetekisi ngenxa yokuba iindlela zimbi. Zange ndikwazi ke ukuhamba ngaloo mini ngoba kwakufuneka kuqale kulungiswe iindlela.